Ngicabanga ukuthi kuwumqondo obalulekile ukuthi uthathe imali ewuyibolekile ukuze uzokwazi ukulapha wena uqobo ngoba impilo iyonanto ebalulekile kakhulu esikhathini samanje ukuze uphile. Ku-right ukuthi uboleke imali, uzobuye uyibhadale uma usupholile.

Isikhathi sokulinda umasingcwabisane kuke kube izinyanga eziyisithupha, kusuke sekuvuthiwe. Lokho kwenza isiqinisekiso sokuthi ubukhokha kahle, ube usuthola-ke imali yakho nokungcwatshwa okunokuthula, lokho kuyimigomo yomasingcwabisane.

Ngingamuchazela ngokuthi uma uwuthathile, ulinda isikhathi esingakanani. Kweminye kuyenzeka kuthiwe linda izinyanga eziyisithupha, kuzobe umshwalense wakho usuvuthiwe futhi uyobe usuqinisekisa ukuthi uzongcwatshwa kahle ngendlela ezothile. Eminye kube ukuthi izinyanga eziwu-six uma zingakafiki, usuke ungakavuthwa.

Zibalulekile izinhlobo zama-medical aid ngokuhlukana kwazo. Kukhona i-medical aid lapha esiyibiza ngokuthi it's a oral medication, lapho khona uzothola amaphilisi angamashubhu bese kuba ne-injectable, lapho khona uzothi uma ugula ujove, kube ne-topical, lapho khona ozobe unikezwa into esa-cream okumele uyigcobe, sibe nama-ear drop, lapho khona uzobe uphethwe indlebe, uzonikezwa into eqondene nendlebe le ekuphethe, sibe nama-antibiotics, lawo ma medication asuke a-deal-a nezifo ezisuke zingaphakathi, kungabe uhambe elangeni isikhumba sashintsha? So kuzobe kubulala zonke lezo zinto.

Imishwalense iyahlukana kaningi ningi, kuyenzeka njengoba sine Term Life, ilapho khona kusuke kuyimpilo yakho yonke, the whole life. Kuba khona ukuthi ujoyine ukuthi uma ulimale ngengozi, uma ungalimalanga ngengozi abakukhokheli, uma ushile, uma ungashanga abakukhokheli, thol'ukuthi eyekugingqika nemoto, uma ungagingqikanga ngemonto abakukhokheli. Kuzomele ukuthi ubhekisise ukuthi imuphi owujoyinayo kodwa ongcono ilona we-Term Life, noma ngabe uphethwe yini, ushone ngani uzobhadala.

Into engangenza ukuthi ngivule ikhadi lezikweletu, i-credit card, uma kunento engiyidingayo futhi ibaluleke kakhulu, ngingalivula ukuze ngizokwazi ukuthola leyonto, kungaba noma ngabe yini kodwa uma ibalulekile ngingalivula ikhadi elibizwa ngokuthi it's a credit card.

Isikhathi sokulinda umshwalense uma uwujoyinile kuba izinyanga eziyisithupha. Ububi bawo kungukuthi uma kwenzeka ushona izinyanga eziyisithupha zingakafiki, umshwalense awukwazi ukukukhokhela kodwa uma ushone izinyanga eziyisithupha sezifikile, uyakwazi ukukhokhela, lokho esikuthi umshwalense wakho usuke usuvuthiwe ngokwanele.

Kungathi yize nginawo umasingcwabisane wami kodwa kube nemali engiyibekayo eceleni ezogada izimo eziphuthumayo, kungaba noma ngabe yiziphi izimo eziphuthumayo. Uma ngifake umama umama esedlula emhlabeni, ngibe nemali engizoyikhipha ebhange kube iyona engisayisebenzisayo ngisalinde ukuthi ngithole imali yami yomasingcwabisane.

Ngingamtshena ukuthi angamnikezi iphini yasebhange, iphini yasebhange iyimfihlo yomuntu, iyimfihlo yomnikazi wekhadi, ayivumelekile ukuthi yaziwe ngabanye abantu.

Ngingahamba ngiyoyiboleka ngoba kuzobe kunesimo esiphuthumayo kodwa imali ngingenayo ngaleso sikhathi kodwa ngingenza isiqiniseko sokuthi ngiyayibuyisa ngokushesha.

A student loan imali osuke uyikhokha, imali esuke ubhadalelwe ngayo izifundo zakho kodwa uzoyikhokha ekugcineni. I-bursary imali esuke bekuxhase ngayo ezifundweni zakho ongeke uze uyikhokhe ekugcineni.

Ngicabanga ukuthi kungamele ukuthi benze isiqiniseko sokuthi uma ngibika ukuthi ilunga lomndeni wami alikho kanti bengilifakile kumasingcwabisane, kungamele besheshe bekhiphe imali njengesivumelwane sethu, ingathathi isikhathi eside ukuze iphume ngoba sisuke sifuna ukuyisebenzisa ukulungiselela komngcwabo.

Ukuba ne-app kumakhalekhukhwini wami kwenza impilo yami ibe lula ngoba yonke into ngiyenza ngihlezi endlini, ngiyenza efonini yami.

Kungamele ukuthi kube nephepha elishoyo ukuthi indawo eyakho, ungabe uyithengile? Kungamele ube nephepha labantu abangofakazi lokuthi yebo, nabo bawofakazi bokuthi le ndawo eyakho, kube nephepha lomnikazi oyithenge kuye alisayinile, kube nephepha lakho oshoyo ukuthi uyithengile futhi eyakho ngokuphelele.